Ndiyavumelana nale ngxelo kuba abantu abadlala ispothi kwinqanaba lobuchwepheshe bafuna izakhono eziphezulu, uqeqesho oluqhubekayo kunye nokugxila njengabanye abadlali beendima zesiNtu. Nangona kunjalo ispothi igxile kakhulu kwizinto zokuqonda kunye nezobuchule kunezomzimba kodwa zombini zifuna ukuzinikela kunye nokukhuphiswano okusezingeni eliphezulu.

Imidlalo ye-elektroniki esport inochaphazela impilo yabadlali ngohlobo lodinwa kakhulu nokungaboni kakuhle ngenxa yochitha ixesha elide phambi kweskrini sekhompyutha.

Ukuba bendingumdlali we-esport bendingakhetha ukudlala iLague of Legends ngenxa yoba ifuna ubuchule, intsebenziswano kunye nokuqonda kwezicwangciso ezinzima.

Ewe, i-esport kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba ifuna izakhono eziphezulu nozinzo lwengqondo kunye nokhuphiswano olusezingeni eliphezulu njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo. Nangona ingenazo izithintelo zomzimba ezifana nemidlalo yesiNtu ixhomekeke kubuchule bomzimba obohlukeneyo kunobuchule bokucinga.

Umtshana ndingamcebisa ngokuthi ukulutheka kwimidlalo yevidiyo inabo unobangela wongalali ngokwaneleyo, kuphazamiseka umsebenzi wemihla ngemihla kunye neengxaki zempilo yengqondo. Ngoku kubalulekile ukugcina ibhalansi phakathi kwexesha olidlalayo levidiyo nexesha owenza ezinye izinto zempilo.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi qha ngoba uyakwazi ukwenza izinto ezingafuni ezingafunisi mali njengohamba uye elwandle uzonwabise elwandle nezihlobo zakho okanye nosapho lwakho okanye uthathe ixesha lohamba ehlathini, okanye entabeni ujonge ezemvelo imithi nezilwanyana ezikhoyo ezizihambeleyo. Akunyanzelekanga uba ube ngumntu osisityebi ukhuphe imali ukwenza izinto ezinjalo.

Ndingathanda ukwenza uhambo lomoya kuba lona lufuna imali enintsi kunye nezixhobo zokhuseleko. Lindenzela umdla ngoba uye ube ndibone imibono engummangaliso ubone ihlabathi lonke.

Ndiyavumelana nale ngxelo kuba xa usenza umsebenzi okonwabisayo nowuthandayo loo nto ikunika imvuyo, inciphisa nocinzelelo apha empilweni yakho iphinde iphucule kwa impilo yomzimba nengqondo.

Ndiye ndithande ukuya elwandle, ndingumntu othanda amanzi kakhulu. Ndiyonwaba xa ndisemanzini ndihleli ndiqubha ndidlala ndidibane nabanye abantu abazonwabisileyo elwandle.

Ewe, ndinganomdla wothatha igalufa njengomsebenzi wozonwabisa ngoba ikunika ithuba lophumla wonwabele nendalo oyibonayo kwaye uphucule nengqondo xa uyidlala.

Ewe, abantu balapha bathanda kakhulu uhamba intaba ngenxa yemimandla emihle kwaye neendawo ezahlukileyo zokutyela ngaphandle.

Ndingabacebisa oomama abadala uba bazibandakanye kucwele lokuzoba okanye elopeyinta kuba ezi zinto zinceda unciphisa ucinzelelo kwingqondo, zivuselele nokucinga.

Ndingabacebisa ootata abadala uba bazibandakanye kwiqela labantu abahambayo okanye abadlalayo ibhola kuba uzilolonga kunye nentsebenziswano yokudlala kuphucula impilo yengqondo.